Metshameko e e fitlhelwang kwa dikolong tsa kwa magaeng tsa kwa ditoropong e ka farologana ka ntlha ya dipharologano mo mefuteng ya ditlamo, mekgwa ya botshelo, le diphitlhelelo tsa bonatla ba metshameko. Metshameko e fitlhelang kwa dikolong tsa kwa magaeng le bolo ya kgwele ya dinao, kgati le dikgaisano tsa matlhagatlhaga. Metshameko e e fitlhelang kwa dikolong tsa kwa ditoropong ke kgwele ya dinao e laolwang ka mananeo a basketball-o, tennis-e, and then gore metshameko e se tshwane e dira ditlamo tse di farologaneng, ditoropo di ka ba le mafelo a metshameko a a nonofileng fa go bapisiwa le magae, diphitlhelelo tsa matlhagatlhaga, mekgwa ya botshelo.

Metshameko e na le seabe se segolo mo go tokafatseng maikutlo a motho le go thusa ka boitekanelo jwa gagwe. Go tshameka metshameko go ka fokotsa kgatelelo ya maikutlo, go dira gore motho a nne le e e oketsegileng le go thusa go tswelela go nna le boitekanelo jo bo siameng mo isagong. Mekgwa e metshameko e tokafatsang maikutlo ka teng go fokotsa kgatelelo ya maikutlo go godisa boitemogelo jwa itsholelo ya maikutlo, go nonotsha botsalano. Mathata a ka nnang teng ka metshameko e e sa dirisiweng sentle go feta ka metshameko e ka dira gore motho a ikutlwe a mme a tsenwe ke kgatelelo ya maikutlo go fitlhela metshameko e e nang le kgatelelo ya .

Bana ba atisa go tshameka metshameko e e farologaneng go ikaegile ka dingwaga tsa bone go kgatlha ke bona le diphitlhelelo tsa mafelo a bona, kgwele ya dinao, kgwele ya diatla le kgwele ya . Mosola wa metshameko e bana ba tshamekang go nonotsha boitekanelo melao ya boitekanelo go rotloetsa botsalano, kotsi ya metshameko e bana ba e tshamekang, go robega le go utlwa botlhoko go utswiwa mo metshamekong ya inthanete, go tsenwa ke kgatelelo ya maikutlo mo dikgaisanong.

Metshameko ya bo mme tse di tsweletseng pele mo dikgaisanong tsa matlhagatlhaga tsa lefatshe ditlhopha tse di tumileng di akaretsa Banyana Banyana, setlhopha sa kgwele ya dinao ya basadi. Se kgonne go win-a Aforika Cup of Nation ya dikgaisano tsa lefatshe gore di tswele pele. Setlhopha sa kgwele ya diatla sa basadi, setlhopha sa kgwele ya ya basadi, setlhopha sa kgwele ya cricket-e ya basadi. Motshameko o o tumileng thata o ba kileng ba o tshameka ke setlhopha sa kgwele ya cricket-e ya basadi sa Aforika Borwa se kile sa tshameka mo twenty World Cup di fitlhelela semi-final-e, kgaisano e e neng e le botlhokwa mo lefatsheng. Ditlhopha tsa metshameko ya bomme tsa Aforika Borwa di tsweletse pele mo dikgaisanong tsa lefatshe di bontsha le bokgoni mo metshamekong e e farologaneng.

Motho yo o dirisang metshameko o a o ratang go iketletsa letseno la kwa thoko a ntse a na le tiro e e tsepameng ya letsatsi le letsatsi a ka kopana le dikgwetlho tse di farologaneng, dikgwetlho tse di ka amanang le nako, diphitlhelelo, boitekanelo le kgolagano ya letseno le le tlhomameng. Dikgwetlho tse di ka bonagalang go fetoga nako go lebana le kgatelelo ya maikutlo, go fitlhela bareki le kgwebo e e siameng, mmele le maikutlo bareki le letseno, Instagram, TikTok, pholisi ya ditiro e e kopaneng.

ya go itshidila mmele e na le seabe se segolo mo go bopeng boikutlo jwa ngwana ka metshameko le boitekanelo jwa mmele morago nyana mo botshelong. Seabe sa thuto ya go itshidilola mmele mo boitekanelong maikutlo a bana go nonotsa boitekanelo jwa mmele, mokgwa wa boitekanelo, go tlhagisa boikutlo jwa khutsafalo go tokafatsa tsela e ba ikutlwang ka teng, go nonotsha bokgoni jwa go loga maano. Dikolo di ka dira jang go thuto ya boitekanelo e kgatlhang? Go rotloetsa metshameko e e farologaneng, go dira boitekanelo bo nne karolo ya botshelo, go akaretsa baithuti botlhe.